Njengokuba sonke sizele into efanayo sonke singachaphazeleka kokungabikho kweenkonzo ezifanelekileyo ukuze sizofumana uncedo olufanelekileyo. Kungawuhlisa kakhulu umoya ufane nawabo balindileyo. Inganxunguphala ingabi nathemba, uphele ufuna ukuhamba uyokhangela uncedo kwenye indawo.

Ndingasebenzisana nabasemagunyeni nabaphetheyo ndibazisa ngengxaki esijongene nayo. Sikhangele isisombululo esizokwazi ukuqhubisana nazo ucelomngeni kwiingxaki esijongene nazo. Singakhangela iintlobo ezintsha zokusebenzisana nabo badinga uncedo, sisebenzise nobuxhakaxhaka bale mihla obubizwa njenge-telemedicine. Sijonge iindlela esinokwazi ukufikelela ngazo ebantwini.

Eyona nto imqoka ukuhlala ezilalini, awukwazi ukulufumana uncedo ngexesha, kufuneka uhambe imigama ukuze uzofumana unyango ngezempilo. Kube nzima ngeentsuku apho kukho iimvula ezinethileyo ungakwazi ukuhamba kakuhle ukufikelela kwezo nkonzo, kuzawungafuneka usebenzise itranspothi uhamba womgama ufumane amayeza. Ngowona mcelamngeni lowo mkhulu ujongene nabantu basezilalini.

Sizawuzama ukusebenzisa imifanekiso onxibelelwano kuba engeva. Ndizokwenza iinzame ukumbonisa ndimcacisele ngendlela ezawukwazi ukufikeleleka kuye kuba nangona engakwazi ukuva, uyakwazi ukubona. Sizawusebenzisa ii-visuals ukuze zigqithise umyalezo. Uba uyohluleka apho sizojonga ezinye iindlela zonxibelelwano.

Kuzodingeka iindawo ezenzelwe amadoda apho awukwazi ukuhlangana ngobuninzi babo bazokwazi ukuthetha ngendlela efanelekileyo nekhululekileyo ngeengxaki abajongene nazo ngokwezengqondo. Kubalulekile ukwakha intembeko phakathi kwabasemagunyeni nabo bazisa unyango noncedo kunye namadoda bazokwazi uziva nabo bebalulekile.

INovember Campaign igxininise ekuhoyeni ekuncedeni uluntu ngobunini, kujongwa kuyancedwana namadoda azokwazi ukuzinakekela ngokwengqondo kuphinde kuhoywe abantu abangoomama kwi-No Violence against Women and Children. Kuphinde kuhoywe nabantwana ekukhuseleni abantwana kwizinto ezingalunganga.

Ayililo uhlazo, uxinizelelo kwengqondo emadodeni ayibubo ubunkenenkene. Ziyadingeka iimfundiso phaa esikolweni besakhula abafanana bazoyazi ukuba ngaba kulungile ukuthetha, ungagcini izinto phakathi. Kuyadingeka okwakha ii-safe spaces for amadoda azokwazi ukuthetha le nto ibatyayo ngaphakathi without prejudice, khe bakhululeke.

Kwangelulanga ukusebenzisa izithutho zikawonkewonke ngexesha leCOVID-nineteen. Wawuhamba ufake isamfonyo ngalo lonke ixesha, awukwazi ukunxibelelana kakuhle nabanye abantu ngenxa yesamfonyo kuba usoyika usuleleka okanye ukusulela abanye. Kwakungelulanga, wawuhleli nje uyoyika ukufumana esi sifo okanye usisulela abanye abantu.

Ngokwezemfundo zamva nabo ubungqina bukhona ukuba ngaba uyanceda kakhulu ukusuleleka kwe-HIV kumadoda olukileyo. Uyehla umyinge wonke we-sixty percent amathuba okusuleleka xa wolukile okanye le nto sithi yi-medical male circumcision. Ungawakhuthaza amadoda ukuba kubaxelela ii-benefits zolwaluko.

Eyona nto ibalulekileyo kukwakha intembeko phakathi koluntu nabo bazise uncedo nonyango eluntwini, ii-support groups. Umsebenzi wazo kukukhuthaza abantu, amadoda, uba ngaba athathe amayeza wabo ngexesha batye nokutya okufanelekileyo okuhambelana nempilo yabo. Kubalulekile ukwakha intembeko bazoziva bekhululekile, bekhuselekile.